Ke gore a na karata eo o tla kgona go e tlhokomela, wa e tsenya madi ebile o tla kgona go tshwara PIN-e ya yona wa se efe batho na?

Ka karata ya sekoloto, o tshwanetse go nagana gore a na sekoloto se ke tla kgona go se patela na, a na sekoloto se se ka se ka dira gore ke palelelwe ke go ja ke go apara ke go tlhapa. Ke dilo tse tshwanetseng o di akanye gore sekoloto se o tsaya karata e e rileng ya sekoloto se se se nnyane ntekanetseng o sa sa tsaya karata ya sekoloto se e leng go ka moso o tlabo se tsaya mogolo otlhe o sa kgone go phela ebile o sa kgone go iphedisa.

Histori ya gago e dira gore ba kgone go bona gore a o tlhaga o patela pila a kgotsa wena o tshabela dikoloto, gore le bone ga ba go eletsa karata ba itse gore o motho o ntseng jang ba sa gofa fela kgante le bone o ba dira se o ntse o se etsa mo bophelong kwa morago.

Dira gore e be o sena dikoloto tse e leng gore ga o di patele, tse o di tshabetseng ebile e diphoso e tona ke go ka tsaya karata ya sekoloto se se kwa godimo se e leng gore se o feleletsa se go pateletsa tsaya sekoloto se se nnyane le ga go ko dibankeng ba ka re o ka kgona go tsaya sekoloto se ko godimo-dimo dira fela gore o tseye sekoloto se se kwa tlase, karata ya sekoloto se se kwa tlase se se ile go etsang gore o kgone go se patela o sa se tshabela ebile o kgone go iphedisa ntse o se patela.

Batho ba bantsi ba na le bothata ba go se bale, etsa gore o bala ebile o fa o sa tlhaloganye o botsise o bale melawana ya sekoloto ka gonne go na le molao o e leng gore ga o sa kgone go patela kgwedi e go na le madi a e leng gore a tlo tlatsa mo godimo ga sekolo tšhelete e ne o tshwanetseng o e patele kgwedi o ebe a isa ko godimo kgwedi e e tlang o itse gore go na le madi a e leng gore a tsene mo godimo ga a yona sekoloto selo sa go seo ke madi a gore o tshwanetse o patale, ke gore ga o sa patele kgwedi o itse go na le madinyana a diperesente a tsenang mo godimo a ba a tsenyang le kgwedi e tlang ga o sa patele go na le madinyana a diperesente a ba a tsenyang gore ga wa patela, jaanong etsa gore o shebe dilo tsa go tshwana le tseo.

Go ka re thusa thata ka gonne rona batho ba bantsi ga re itse go berekisa tšhelete, fa re tshwere re na le bothata ba go dira dilo tse di botlhokwa re gopola dilo tse di botlhokwa ge tšhelete e fedile, jaanong ga re ka ithuta ka go go berekisa tšhelete re tla kgona gore re sa i-kry-a re le mo dikolotong tse e leng gore di a re palela, jaanong ga o etsa karata ya sekoloto o tshwanetse o itse gore o kgona go dirisetsa dilo tse di botlhokwa e seng tse di seng botlhokwa.

Ke gore a na o a bereka, o gola bokae ebile o tla kgona go patala sekoloto seo ka kgwedi le kgwedi na?

Overdraft facility o e fiwa ge e le gore o na le mathatanyana a tšhelete mo godimo ga sekoloto se se e leng gore ba go file sone ba kgona go gofa overdraft facility yona o itse gore o na o kgona go e kry-a nako e nngwe le e nngwe ebile mo tšheleteng eo go na le ba tsenya interest-e tsenyetsiwa interest-e e nna le interest ka gore ba go file go feta sekoloto. Ga o tsaya overdraft facility e e kwa godimo le interest-e tlo ya kwa godimo.

O tshwanetse go duela madi ao a nna le interest mme fela gore re tile dilo tse tsotlhe ke gore o ithute go berekisa tšhelete ebile o ithute go amogela ga go sena tšhelete o sa adima tšhelete fela ka gore o kgona go adima tšhelete kwa bankeng ebile ga o na tšhelete gona jaanong. Ithute go amogela le gore le go ikgalemela gore o sa itsenya mo dikolotong tse di sa tlhokegeng tse di seng botlhokwa.

O tlo feleletsa o sa kgone go iphedisa ka madi a gago se kgone go ja madi a gago ge e le mafelo a kgwedi e kry-a o sa itumela ka gonne wa bo o tshwane tshwanetse o patele banka ka gore banka yone e patetse madi a mantsi, e go file jaanong o tle o tshwanela ke gore o a butse madi ao.

Gore o sa duedisiwa madi a mantsi ke gore ga o adimile madi kwa bankeng, amogela madi ao fela, se etse overdraft facility, berekisa madi ao sentle.